Tlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama botlhokwa tiro, ka ditsela tse di mmalwa, di tlhoka bokgoni jo bo kwa godimo jwa go sekaseka le go dirisa data, jalo ba tlhoka tiro ba tshwanetse go nna le tsebo e e metshwanedi. Go nna le ditlhotlhwa tse di kwa godimo go dira gore go nne thata go tsena mo tirong fa o sena tse di maleba. Botlhokwa tiro ba tshwanetse go dira dithuto tse di oketsegileng kgotsa go tsaya dithuto tse di amang data go kgona go fenya dikgwetlho tsa mmaraka wa tiriso.

Tlhotlhwa ya data e ke e rekileng mo dikgweding e e fetileng e ne e le ya five g, mme ke ne ke e dirisitse mo lobakeng lwa dikgwedi tse pedi, fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela dilo tse di latelang, bogolo jwa data, gore data e lekaneng e tla tsaya lobaka lo a batlang. Lebelo ya data, gore data e tla tsamaisa dilo tsa gagwe ka botlako, ditlhoko tsa tshebediso, gore data e tshegetsa didiriso tse a di dirisang jaaka di-video-o, kgotsa tsa email-e, kgotsa metsamayo ya difaele.

Data e e ka go itumedisang kgwedi yotlhe, e ka farologana, go ya ka ditsela tsa gago tsa tiriso, mo godimo ga ten gig, kgotsa fifteen gig, go ya go thirty gig, e e itselela batho ba ba dirisang inthanete, ka botlalo. Fa o dirisa data ka metlha, o ka rata gore data e tsene mo matsatsing a tshwanetseng, gore o seka wa itshoka ka bofelong jwa kgwedi. Malatsi a a rategang ke a mathomo kgotsa a kwa bofelong jwa kgwedi, gore o kgone go sekaseka gore data e dirisiwa jang le go e reka gape ka nako.

Thekenoloji ya five g e tla fetola tsela e e dirisang tshedimosetso ya mogala ka go oketsa lebelo la data ka bontsi, go fokotsa gore latetse ga kgwedi, le go godisa bokgoni jwa go gokela di dirisiwa tse dintsi ka nako e le nngwe. Seno se tla dira gore di- project-e tse di tshwanang le go bapala dipapadi tsa video ka inthanete. Madirelo a a tla tseewelang mosola thata, ke a tlhokang lebelo le le kwa godimo, le data le botshelo jo bo telele jwa battery mo didirisweng jaaka di project-e tsa botshelo ja dintlo.